Ulimi linomthelela omuhle futhi omkhulu empilweni zethu ngoba ilona elikhombisa abantu indabuko yethu nokuthi siphila kanjani.

Ingoma zomshado engiy'thandayo ilezi ngoma esakhula siy'cula, ingoma zaboBrenda Fassie. Ingoma zasemakhaya uMaskandi.

Bengingayenza ukuthi yonke ingane yomfana eya esigangeni ihamba noyise. Uyise wuyena oyinakekelayo ukuze kusasa leyo ngane yomfana ikwazi ukumthemba uyise. Mawukuthi mhlawumbe ubabayo leyo ngane ayisekho-ke sekuyothathwa noma ubhuti, koda-ke umuntu othenjwe yileyo ngane emndenini owumuntu wesilisa.

Ulwazi ney'mfundiso sezibaluleke kakhulu, kodwa-ke konke lokhu ngiyakubona. Injabulo yengane bamele beyihambise phambili, bengayicabangeli bona bodwa abazali. Uma ingane yabo ijabulile sebengaqhubeka namalungiselelo-ke womshado.

Adlala indima enkulu kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi inkolelo yabantu iyahlonitshwa ezweni lakithi laseNingizimu Afrika.

njengomuntu wesifazane, abantu besifazane esikhathini esiningi abahlonishwa. Kodwa-ke uma uyazi into oyifunayo kwamele uyilandele abantu bazokulandela kancane kancane, ikakhulukazi abantu besilisa kuba nzima kakhulu kubona ukwamukela ukuthi abantu besifazane bengakhona ukuphatha abantu.

Yona ingaba yinto engekho right, kodwa-ke eskhathini salezi y'nsuku ukukipita kuyasiza kakhulu cause ngoba kukufundisa ukuthi lowo muntu othi mhlowumbe ngelinye ilanga uzogana naye kukukhombise ukuthi wumuntu onjani, ophila kanjani futhi. Kukuvimbela futhi ey'ngozini ey'ningi ungakangeni emshadweni nalowo muntu.

Ngizizwa ngijabulile ngoba basuke begqoka into yesintu bengagqokanga iy'ngubo zabelungu, kodwa-ke bagqoka iy'ngubo zabantu abamnyama abafana .

Yebo, zinomthelela omkhulu ngoba kulezi nsuku abantu sebehamba nqunu. Bethathe lowo mthelela ovela phesheya ngoba abantu abaphesheya abagqoki kahle. Zinomthelela omningi kabi.

Leyo nhloso yokuthi kusasa uma esekakhulile eseyindoda iyamsiza naye ukuthi abe inhloko yomuzi akhone ukumelana nazonke izinto azohlangana masekakhulile, izinto azohlangana nazo uma sekakhulile senomndeni wakhe. Ziyamlungiselela

Izihlaka zendabulo bezigcina amasiko ethu ephephile, kepha-ke kulezi nsuku zamanje amasiko ahambe ahambe ephele. Kodwa-ke kulaba asekhona amadala, ibona abazama ngaso sonke isikathi ukuthi isiko siyalilandela, sililandela ngendlela elungile.